U sa vha na lutamo lwa zwiḽiwa, tsha livhaho zwavhuḓi, nahone tsho ḓoweleaho tsha vhulwadze ha TB lune ndi tshiga tsha ndeme. Khathihi na dziṅwe tsumbadzwadze dzine dza fanela u ṱuṱuwedza mushumo wo mumbule nga u ita thingo dza.

Ee, zwibade, ee, zwi nahone zwihulu huu, zwi re Pitori. Afrika Tshipe, ṋetshedza thikhedzo kha mushumisi wa vha vhaholefhali. Hezwi zwi katela miṋango ine ya swikelela fhethu ho vhetshelwaho u paka ha zwidulo zwa vhaholefhali vha vhalwadze. Zwibadela zwinzhi zwi dovha zwa vha na dza u vuluvusa kana u senthara dza vusuludza dzine dza ṋetshedza khetheaho kha vhathu vha re na vhuholefhali ha.

U itela u thusa vhahulu, vhaaluwa u thivhela kana u langa vhulwadze ha swigiri. Vhaḓivhi vha zwa mutakalo vhanga ṋea nyeletshedzo matshilele, hu tshi katela na zwiḽiwa, u ita nyonyoloso, na u ṱoḽa tshifhinga tshoṱhe. Kha vhane vha uri u langa tshikalo tsha swigiri kha malofha nga mishonga na kokodza ha matshilele, ndi zwa ndeme vhukuma.

Hayi muvhuso a wu ngo fanela u posa, u sedzana na tshanduko ya kiḽima na masiandoitwa ayo, hu tshi ka dzingaho miḓalo. Naho tshi tandamende vha tshi shu shumiswa tsha u ṱanganedza, tshi sumbedza mbuno ndeme. Phindulo ya khombo i shumaho na u fhungudza tshanduko ya vhukando ho khwaṱhaho ha muvhuso na thikhedzo.

Tshavha tshi lavhelela uri vhana vho aluwaho vhaṱhogomele vhabebi vha vho vhono fhalala nga nḓila khulwane, vha sa badeli. Zwino itea musi zwi tshi kwama nga nḓila i si ya vhuḓi, vhuḓifari mushumo wawe kana vhaṅwe vha ḓifhifhindulela ha muṱa. U lavhelela hu u zwihuluhulu musi vhabebi na vha ṱhoḓea khulwane kana musi nwana u aluwaho a sina zwishu, vhutsila kana vhukoni ha maḓipfele u ya yo teaho.

Pfunzo ya muya zwikolo vhukuma vhagudiswa ya ṱuṱuwedza mveledziso yo fhelelaho. Vhuthu vhumuthu na u ḓivha nḓivho, i nga ṱuṱuwedza vhuṱali ha maḓipfele, u pfela vhuṱungu ha vhuḓi, ngeno a tshi dovha ya shela mulenzhe kha u pfunzo na u nzhenelela dzhenelela ha vhu vhadzu.

A zwo ngo tea nga lwa nzulele uri madokotela vha vha ho, vha tshi kho ṋea ndaela ya mishonga i sa athu roṅwane. Sa izwi maitele a ya a tshi bve a tshi bveledza dza tsireledzo ya vhalwadze, naho zwo ralo vhuimo khetheaho vhune ha nga vha vhu tshi shumiswa mishonga i siaho kha ḽebuḽu. Hezwi zwi amba uri mishonga u ṋewa vhuimo vhune ha vha tendelwa lwa tshiofisi u vhulafhoa, zwi tshi nga vhuedza zwi dovha zwavha na khombo are mushonga u songo lingiwa kha nyimele yeneyo yo khetheaho. Kana arali tshivhalo tsha vhalwadze ufa vhuholefhali tsho vha tshi songo katela, kha ndingo ya u thoma.

Vhanna kanzhi vha sedzana na kheaho musi zwi tshi ḓa kha mutakalo wavho, kanzhi zwi tshi tshimbi lavhelela zwa tshivha tshitshavha, zwa vhunna na u iledza u ṱoḓa thuso kana u dzhenelela kha ṱhogomelo ya u thivhela. Hezwi zwi nga vhonala sa zwikalo vhuḓifari, vhu ri na khombo u fana na u ṅwa ha vhulaho, u shumisa zwidzidzivhadzi, na u sedzulusa ha u thivhela. Zwine zwa fheleledza mutakalo wavho woṱhe na vhutshilo vhula.

Hune ndavha ya zwikolo nga u angaredza, i sedza kha u ṱuṱuwedza nga kha vhukando ho fhambananaho, nga fhambano. Zwikolo zwi ṱuṱuwedzwa u ṋetshedza u posha, u ṱuṱuwedza u ḓi ḓowedza na u gudisa heni ngaha matshilo are na mutakalo. Fhedziha kha ḓivha hone kha u vhona uri hu thomiwa nga nḓila kina u tandulula ṱhoḓea dza mathihi nga muthihi.

U itela u sevha vhathu mishonga ya vhufhura, ndi zwa ndeme u sumbedza zwishumiswa zwi sa shumiho, kana zwi re na khoya. U shumisa mishonga yo kalulaho na mvelelo mmbi, na vhufhura ha zwibveledzwa zwo ralo.

Livhisani ṱhogomelo nga maanḓa, o a nga zwi ita nṱhani ha u li, livhisa thungo hawe. Ṱavhanyani u ṋea thikhedzo ya maḓipfele na thandululo laho musi khonani yanu i tshi khou ṱangana na zwithu, na kana i tshi ita vhukhakhi.

U itela u ḓi tsireledza kha HIV dziṅwe dwadze, livhisani ṱhogomelo kha u thivhela nga nḓila dza zwa ani dzo tsireledzeaho. U ita thingo na nḓila dza, izwi zwi katela u shumisa dzi khondomo tshifhinga tshoṱhe, dza tshivhalo tsha mafarisi vha. Na u ṱhogomela PrEP kana pep arali zwikhomboni, u iledza u shumisa zwidzidzivhadzi, u hayeliwa, na u tshila vhutshilo ha vhuḓi zwi vhukuma khombo yanu.

Zwi shumisa zwinzhi zwi HIV. Unga khetha u sa ita zwa vhudzekani, mishumo ine yavha na tshikhala tshiṱuku tsha u fhirisela HIV. U kovhelana dzi ṋeleṱe, na u shumisa dzikhondomu, kana mushonga ya u thivhela HIV u fana na PrEP, kana phi HIV vha nga thivhela u fhirisela HIV kha.

Eya, ndi zwa ndeme, ahuna GF, GBV. Vhaongi u itela uri vha kone u vha khwiṋe. Zwi ngavha arali muvhuso wa dzhenelela kha ndavha ya GBV, uri vhalimi muyani nahone vha songo vha na thaidzo na depression.

Vhathu vha re na malwadze, vha sedzana na khombo khulwane fhethu hu sina mutakalo nga ṅwambo, wa vhu engedzea ha u ṱavhanyiwa. Tsumba dzwadze dzo ṋaṋaho na khombo khulwane kha khombo dza mupo, ndi nga ho a fhadzo ya mufhe na mutsho ka.

U ita u khetha vhuḓifari ha zwa vhudzekani ho, u shumisa khondomo nga nḓila yo teaho musi ni tshi ita zwavhudzekani, na u ita thingo, na u alafhiwa kha.

Ṅwana ha ngo tea u ita, ngo uri ṅwana u thivhela mvelelo ya muthu, ndi ngazwo zwi vhuṱhogwa na zwo uri vhabebi vha kone u kaidza vhana vha vho. Nahone vha vha, a u ngo tea u ita ṅwana u ṅwana, u tea u itela u na dzi tshelede dza u, wo no u na mushumo u tshi shuma, u na tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa ṱoḓa. Ndi hone, wo no maliwa na u maliwa, ndi hone hune u nga ita.

U sa ṋetshedzwa ha masheleni u ṱahela na mafhungo a u swikelelea nga maanḓa vhuponi ha.

Ndo ri ndi tshi ya kiḽiniki lwo fhedzisela ndo wana phiiḽisi dzine dzo linganelaho, ndi, zwi zwavhuḓi zwi zwavhuḓi.

Vho londota mutakalo hu tshi katelwa na zwikimu zwa thuso ya zwa ngalafho, vhukuma zwa ita uri zwi sa swikelelee kha tshipiḓa tshiwe.

Vha nga shumisa system dzine dza bommba ho sedzwa kha ḓivhazwakale ya mulwadze na lushaka u fhungudza zwifhinga zwa u lindela na u khwinisa u elela.

Muvhuso u tea u vhea phanḓa, dzo khwiniswaho u engedzwa na u phaḓaladza zwishumiswa zwa vhathu na u khwaṱhisa sisiṱeme dza vhulanguli.

U sa vha hone ha vhashumi kha kiliniki dza mveledzo zwi fhungudza vhukuma vhuimo ha tshumelo dza ṱhogomelo ya mutakalo, hu vhe na tshifhinga tshilapfhu tsha u lindela, khombo dzo engedzeaho dza na u fhungudzea ha u fushea ha vhalwadze. U ṱahela ha nga kundelwa nga vhashumi vha re hone zwa ita uri vha fhungudzee maḓipfhele na khonadzeo ya u ḓirula zwine zwa ṋaṋisa thaidzo.

Ee u lenga tshilapfhu kha dzi kiḽiniki nga ṅwambo wa songo eḓanaho ndi tshenzhemo yo ḓoweleaho kha vhalwadze vhanzhi nga vha zwo itiswa nga zwithu zwo fhambanaho, na u ṱahela ha vhashumi, u engedzea ha tshivhalo tsha vhalwadze ha zwishumiswa.

Vha tea u engedziwa uri hu vhe khwine.

Vhugudisi na u guda mushumo zwi nga, nga nḓila khulwane ṱhahelelo ya vhashumi kha tshumelo ya mutakalo nga u ṋetshedza nḓila yo dzudzanyeaho ya u bveledza vha phurofeshinaḽa vha re na vhutsila nga maanḓa vhukuma.

Vhashumi vha kiḽiniki vhane vha shuma nga ma kiḽiniki dzi si na vhashumi kana dzi re na vhathu vhanzhi vhe na vhukhakhi vhuhulwane, zwa ita uri hu vhe na vhukhakhi ho, u fhungudzea ha vhuimo ha ṱhogomelo na khombo dzine dza tsireledzo.

Musi vhaongi na madokotela vho sedzana, wa vhalwadze vha tshenzhela mutsiko wo, tshifhinga tshi fhungudzeaho tsho u ṱhogomela mulwadze nga eṱhe, ha u ita vhukhakhi hezwi zwi nga ita uri muthu a nete, a fhise na u tsireledzea kha muḓipfha, zwine zwa kwama nga nḓila i si yavhuḓi vhashumi vha zwa mu, ṱhogomelo ya vhalwadze.

Vhalwadze vha nga ṅwalisa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe huṅwe na huṅwe zwine zwa fhe, fhelisa ṱhoḓea ya u founa na u lindela u itela u dzudzanya.

Ee ndo vhuya nda ya kiḽiniki nga nṱhani ha mitevhe mi.

Nga nḓila dzo vhalaho dza u fha mvelele, dzi nga thusa u fhungudza vhulwadze hu tshi katelwa tele medisini yo thewaho zwikoloni na mbekanyamushumo dzo kha tshitshavha.

Awara dza fumi u swika kha dza, ndo vha ndo dinalea vhukuma.

Ngauri vhathu vha ya hone nga vhunzhi zwino ri mbo ḓi ḓala haningei ngauri ndi mahala.

Ee system dza u buka na kiḽiniki dzi dzi na khonadzea ya u fhungudza tshifhinga tshilapfhu tsha u lindela, masia o fhambana fhambanaho a thaidzo nahone dzi na.

U ḓala ha vhathu fhethu hune ha dzula vhathu vha songo, zwi ita uri hu vhe na zwiṱaraṱa zwiṱuku zwine kanzhi zwa zwo thivhiwa zwine zwa ita uri zwi konḓele kana u swika hune mulwadze a vha hone.

Ambuḽentse yo mbo ḓi lenga u swika ngeno muthu o vha o thuntshiwa, ya tshilapfhu ngauri yo vha i khou nyagana na bada yo dzhena yo kona u ya hone na o no o no fhela malofha.

Topolani khagala na hune ha swikelelea nga hu leluwaho dza shishi, hezwi zwi nga vha fhethu ha vhukati vhu si ha fomaḽa kana mahaḓa o khetheaho. U vha na muthu o lindelaho kha tshifhinga hetshi u livhisa zwi a thusa vhukuma.

U vhea phanḓa mveledziso ya themamveledziso dzi nnḓu, themamveledziso na nyimele ya, yo ṱandavhuwaho ndi zwa ndeme.

Bada dzi songo ṱaniwaho kana dzi mona mona, dzi ita uri zwi konḓele zwihuluhulu nga tshifhinga tsha shishi musi tshifhinga tshi tsha.

Nga u vha itela dzi bada, nga u ṋea dzi bada ma dzina, zwi nga leluwa vhukuma na u ita nḓila i vhe khulwane uri ambuḽentse i.

Hu na ṱhahelelo yo vhigwaho ya ambuḽentse, zwiimiswa zwa ndeme zwine zwa kwama vhukoni ha u fhindula nga nḓila i bvelelaho.

Ee vhathu vha re ḓoroboni vha nga wana u ṱavhanya u fhira vha re vhuponi ha mahayani, hezwi zwi itiswa vhathu, zwiendedzi zwine zwa wanala nga u leluwaho a zwiimiswa zwa ngalafho ḓoroboni.

Ḓoroboni kanzhi dzi na zwibadela zwinzhi na senthara dza ṱhogomelo u ya nga u ṱavhanya zwine zwa fhungudza tshi, lwendo lwa vhane vha fhindula kha nyimele dza.

Eya hu na phambano nnzhi vhukuma kha vhathu vhane vha bva mahayani na vhane vha dzula ḓoroboni na kha vhane hu si a fomaḽi.

Kha vha shumise thekinoḽodzhi i ngaho u tevhela GP ya vhuendi ha tshifhinga tsha vhukuma, u khwinisa nḓila dza ambuḽentse na u fhungudza .

Fhethu ha ḓoroboni hune ha vha na ma dzina a zwiṱaraṱa u tea ha GPS zwi vha zwa ndeme vhukuma naho GPS, tsha ndeme kha u tshimbila u tea hayo zwi nga kwamea zwifhaṱo zwilapfhu zwine zwa sika yes, zwine zwa isa kha u thivhela na u vhonala zwine zwa nga ita uri hu vhe na u sa.

Vhupo ha mahayani kanzhi vhu na tshikhala tshihulwane zwine zwa amba uri ambuḽentse dzi nga tea u tshimbila tshikhala tshilapfhu, zwine zwa engedza tshifhinga tsha u fhindula.

Ee ndo no vhuya nda lindela ambuḽentse, tshenzhemo yo vha, vho lenga u swika ngauri ndi kule hune nda vha hone na nga nṱhani ha uri amuḽentse dzo vha dzi ṱhukhu.

Vhuṅwe vhupo ha mahayani vhu sokou sa zwihuluhulu nga tshifhinga tsha mutsho u si wavhuḓi kana nga ṅwambo hune ha bada dzi shumiseaho.

Nga u ita zwibadela tsini na ndi dzi, ndi zwone zwine zwa nga leluwa uri ambuḽentse i .

Hayi vhupo ha mahayani kanzhi vhushaya tshumelo dza u swikelela ṱhodea dzavho.

Vhuponi ha mahayani musi vho sedzana na nyimele ya zwa ngalafho musi ambuḽentse i saathu swika kanzhi vhathu vha anganya ha thuso ya u thoma nga u ṱavhanya zwitshavha na ndugiselo dza vho.

Mutsiko wa muvhuso wa u swikelela zwipiḓa zwa tshifhinga tsha vhalwadze kanzhi u ita uri hu vhe na ṱhogomelo nga u ṱavhanya fhedzi hu si khwine sa izwi u tshi nga ita uri huvhe na u fhungudzea ha vhuimo nga ṅwambo wa u ṱahela ha vhashumi zwishumiswa zwi songo eḓenaho kana u dzhia tsheo nga u ṱavhanya.

Ndi vhona zwo leluwesa uri vha wane philisi nga uri a vha imi ḽaini na vhaṅwe vhathu.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mishonga yo ḓoweleaho vha nga ya kha iṅwe kiḽiniki ine ya vha tsini uri vha kone u wana mishonga yeneyo.

Vha nga si tsha wana thuso nga u ṱavhanya ngori vha kho tea uri vha ye kule nahone vha dzula hone na u imela ambuḽentse tshifhinga tshilapfhu.

Vhathu vhanzhi vha vhuponi henefho vha nga xelelwa nga vhutshilo vhaṅwe vha mbo ḓi lwala nga maanḓa vha kandeledzea.

U ita tsedzuluso ya ṱhoḓea dza tshi tshavha u itela u topola thaidzo dza mutakalo wavho, u vhea vhu phanḓa na u pfhesesa ṱhoḓea dzo khetheaho dza vhudzulapo na dzangalelo.

Vhaṱhogomele vhalwadze nga u ṱavhanya na u pfhesesa ṱhoḓea dzo khetheaho dza vhadzulapo na dzangalelo.

Ngo vha vhudza uri vha nwe maḓi tshifhinga tshoṱhe na u ḽa zwiḽiwa zwa fushi unga muroho na mitshelo.

Zwithu zwi tshimbilelanaho na vhalwadze zwi ngaho u ḓura, u vhala na u ṅwala mutakalo, vhuendi na vhushaya nungo ha muvhili kana ha muhumbulo na mafhungo a sisiṱeme a katelaho u ṱahela ha vhaṋetshedzi, ṱhogomelo yo fhambekanyaho, vhadavhidzani vhusi ha vhuḓi na zwi thivheli zwa dzinngu u fana na fhethu ha vhupo ha mahayani.

U sedza kha u thoma sisiteme yo yau khethekanya vhathu vho vhalaho vhukuma uri vha ṱavhanye.

U thoma u ita tsedzuluso ya muta ṱhoḓea dzo khetheaho, zwishumiswa na khaedu dzi zwine zwa ḓo livhisa vhuḓi di di vhuḓidini tshumelo dza ṱhogomelo ya mutakalo nga nḓila i bvelelaho na u ita uri kha vhathu vho teaho.

U thoma u ita tsedzuluso ya.

Ndi nga vha livhuwa thusa hune nda kona.

Nyeletshedzo nthihi wa mutakalo kha tshumelo dzavho ndi nga vha ndi nga vha vhudza uri vha ite ambuḽentse ngori ndi yone ine yavha.

Uri a thuse vhathu nga u ṱavhanyedza nga vhathu vhane vha vhori vho huvhalesa.

Vhathu vhane vha vha na thumbu Vho ḓi hwalaho.

Arali nahone ra dzula hone ndi vhona goloi i yone ine ende ya ṱavhanyedza.

Kiḽiniki vha na maḓi ha emergency vha vha na muḓagasi muṅwe arali muḓagasi utshi ṱuwai hu mbo ḓi kokodza muṅwe muḓagasi backup.

Vha mbo ḓi tshibadela zwa zwa muhumbulo vha ḓo ḓa vha mu.

Vhathu vha re tsini vhane vho vhona khombo ambuḽentse uri vha kono u wana mashaka.

I shuma sa khonololo ya u vula dzi swigiri i kone u dzhena na u ṋea mannḓa i si ḓale kha malofha.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhalwadze vha ye mihulu vhuongeloni musi vho lindela.

Ndi u ḽa zwithu zwine zwavha na pfhushi na u ḓi ṱhogo misi yoṱhe na u ṅwa maḓi manzhi na u ya kiḽiniki.

Yone ndi ya vhuḓi ndi ndi ya vhuḓi.

U itela uri .

A dzi a vha thusa magavhelo kana a vha thusa.

Mililo i ne ya vha khombo i vha yo vhangwa nga xasi.

Tshibadela ndi mulandu yashu ngauri ro ḓalesa.

Ndi mudzima mulilo une wanga hune wa fhiwa muthu o bvaho nga maswa.

Vhanga mu fha mushonga une wanga uyo muthu a vhe muthu kwa.

Ndi u vha tsheka, no vhu fhe uri vha vhe.

Muthu ane avha na stroke ngori muthu a songo kwaṱa nahone a songo pfha u fhisesa.

U fanela u ṱolwa na muṅwe luthihi kha ṅwedzi.

Ndi nga ya cancelling, u ya kiḽiniki uri vha mphe vha mphodze nda si.

Ee ndo tea u vhudzisa arali ngauri u nga ḓo ḓi wana wo dzhenisa khomboni ngouri a u ngo pfesese.

Ee ndi nga ḓi pfha uri ndi kone u ḓiwana.

Nṋe ndo no vhuya nda pfha muthu ane a songo wana mishonga yawe ya tshifhinga tshoṱhe ngauri hupfi ahuna.

Hai a thi thu pfa dzine shumiswa u isa zwishumiswa zwa.

Zwo nlelutshela ngori tshikoloni vha tshi.

Kanzhi arali kiḽiniki ma mara fhedzi vhathu vha sa yi vha vha vha kho shavha.

Nḓila, nḓila ya vhuḓi.

I ne nda i ofhesa ndi vhulwadze ngori vhuya vhulaya.

Hune ha fhethu hune ha nyageya tshumelo ya u mahayani ndi haningei Louis Trichard.

Ndi bada arali hu na bada i ne ya sa tshimbileye zwavhuḓi.

Ndi nga u dzhena kha guguḽu vha bvisa kha vhulwadze vhu ne vha vha vha navho na u wana thuso hayani.

Dzi vha thusa nga u vha itela tie.

Dzi vha thusa ngau vha itela tie.

Vha thusana nga u ṋeana dziphiḽisi na mishonga muṅwe u fariwa nga ṱhoho muṅwe u mbo ḓi fha muṅwe phili.

Vha fhana dzi piḽisi vha mbo ḓi fhana na.

Ndi u itela uri thuso na uri vha hura vha wane thuso.

Arali a ṱhogomela muthu ane a kona.

Vhangana vha ita na ṱhingothendeleki vha sumbedza uri vha kono sa hani ṱhoḓea a mahayani.